E tlo hloka diphoofolo. Ke tla hloka le meriana ya diphoofolo, ke tla hloka le di-lucerne, le dijo tse ke tla kgona hore ke fepe diphoofolo. Le teng hape, ke tla hloka hore ke be le tsohle tse hlokehang hore ke kgone hore ke hodise kgwebo ena ya ka. Ke tlo hloka le basebetsi ba tla kgona ho nthusa hore ke kgone ho phetha mosebetsi ona wa polasi. Ke tla hloka le ntho e bitswang ka di-animal feeds. Di-animal feeds ke dijo tse hlokehang tsa hore diphoofolo tsena di kgone hore di je.

Ho tla tlamaile hore ho batluwe mobu o kgethehatseng. Mobu ona ke ona moo o tla kgona hore ho lengwe teng, dijalo tsena di se ke tsa senyeha. Mobung ona hee, ke moo teng re tla sebedisa ntho tse tshwanang jwalo ka di fertiliser. Re kgone hore re o tsoselletse mobu ona, o s'ka mpe wa senya dijalo tsena. Ke ona tsela eo e nka kgonang hore ke tsebise ka teng. Le e teng ke kgone hore, o eletsa dihwai hore ba ka boloka jwang kgwebo maemong ana a tjena.

Nka sebedisana le dikgwebo tse jwalo ka dishopo. Pele ke etse bolatedi le survey ya hore rooibos-e ena ya ka ha ke se ke e kenya kgwebong, e tla tsamaya jwang? Le teng nka batlisisa hore dishopo tse haufinyana le moo ke dulang teng ba ka e reka na? Le hona ke tla e rekisa jwang? Ha ke qeta mono, ke tlabe se ke batlisisa hore ke e leme. Ke batle le basebetsi ba tla e kgathalla ba kgone le bona hore ba fumane tsebo ka yona rooibos-e hore e lengwa jwang?

Basebetsi ba ka ba polasing nka ba patala hantle, ebile nka ba patala ka di-fortnight-e. Ka fortnight-e nka ba neya two point five. Dihora tse ba tla di sebetsa ka letsatsi di ka ba eight ka letsatsi. Palo ya batho e nka ba hlokang, nka hloka batho ba ka nqane ho fifty hore ke kgone hore ke phethise mosebetsi ona wa temo mona polasing ya ka.

Malome moo a ka fumanang thuso teng ke ha Department of Agriculture. Ke moo ba ka kgonang hore ba mo eletse ka tsela tsa hore a lwanele taba ena ya lefatshe. Le teng a ka kgona hore a ye le department-eng ya land reform a lo kgona ho utlwisisa hore lefatshe lena ha e le hantle ke la.bo mang? Ke yona tsela eo nka eletsang hore a fumane thuso ka teng.

Tsatsing leo na be ke kula ka teng, me ke tshwerwe ke ditlama. Ditlama tsena di la nketsa hore ke tsohe ke lo batla meriana chemist-ing. Meriana ena e ke la enwa ke meriana e jwalo ka di-multivitamins tse tsoselletsang mmele leo hore o kgone hore kelello ya hao e kgone hore e sebetse hantle. Ke la be se ke fumana le e meng meriana e la kgona hore e nthuse hore ke phele hantle.

Ne ke leboha ka nako ena ya hore ke bue le lona mona mohaleng. Ka batho ba tsofetseng ba nang le tsebo e ngata ya dijalo, tsebo ena ya bona e bohlokwa hobane ke ntho tse ngata tseo re ka ithutang ho bona. Batho bana ba tseba haholo ka dijalo, le teng ba kgona hore ba eletse ka hore di kgathallwe jwang dijalo. Ne ke nka rata hore re sebedise boitsebo bona ba bona ka dijalo. Ke a leboha.

Tlhapi ena e batleha e le bohlokwa haholo mmeleng wa motho. Tlhapi ena ha e tshwane le nama e kgubedu, kapa le nama e fe. Jwale nka e rekisa ditulong tse ke tsebang hore tulo eo e na le batho ba batlang hore ba tseba ka bolemo ba yona tlhapi ena.

Bohlale bona ba tsa bolemo tsa naheng ke ntho e leng matla haholo. Ka tsela ya hore ba hlahlamang ka mora rona ba tla kgona hore ba fumane le bona ka tsebo ena ya ditjalo. Mme Afrika Borwa e tsebahala e na le dijalo tse ngata, ebile mobu wa teng e le mobu o leng o na le dijalo tse ngata. Jwale e nka re thusa haholo rona jwalo ka setjhaba sa mona hore re sebedisane le mafatshe a mang hore re jale le bona, mme re ba rekisetse dijalo tsena tsa rona.

Batho ha ebe ba batla ho iketsetsa mosebetsi ka temo, e tla ba thusa haholo ho ba ditulo tse rekisang temo le dijalo ha di ngata haholo. Ka tsela eo, motho o tla kgona hore a iketsetse tjhelete. Mme a kgone le yena hore a iphidise ka ho sebedisana le mabenkele ka ho rekisa dijalo tsena tsa hae.

Ho ya ka nna, ha ke soka ke shebana kapa ke tobana le mathata a dilema tse nang le tjhefo. Dilema tse nang le tjhefo ke tsona tse leng kotsi haholo. Empa ho wa batlisa hore motho a etse, a fumantshe, a batlise ka tsona dilemo tseo.

Dimela tse tlohaleileng mona Afrika Borwa le tse tummeng haholo ke khabetjhe, ke poone, ke sunflower ena ho etswang fish oil-e ka yona. Ke tsona tse ke tsebang hore di tsebahala haholo, ebile di tumme haholo mona Afrika Borwa.